Ingabanceda kakhulu abafundi ekubeni bakwazi ukuba basebenzise iWi-Fi leyo ukudawunlowuda izinto abazidingayo kuba kaloku ngamanye amaxesha abakwazi ukuba bafumane ulwazi oluthile kuba bengenayo idatha okanye iWi-Fi.

Xa umbane ungekho idatha okanye iWi-Fi ziyasokolisa. Ezinye iiWi-Fi zisebenza ngombane, ke zona ziyacima. Ezinye iifowuni xa ungekho umbane nazo inethiwekhi yakhona iyasokolisa. Ngoku ngokolwazi lwam xa ungekho umbane kuyafana noba idatha ayisebenzi okanye i-router ayisebenzi.

Abantwana bakwazi ukuba bazibekele ixesha labo lokufunda futhi bengakwazi ukuba basindiswe ngabanye abantu, abaphazamiseki bazibekela ixesha labo. Futhi bebekwazi ukuba bafune izinto kwi-intanethi ebebengakwazi ukuzifumana xa besesikolweni kuba esikolweni ayisetyenziswa ifowuni.

Kwaba luncedo kakhulu kuba ndakwazi ukuqhubeka phambili ngezifundo zam endandizokuzibhala ngosuku olulandelayo. Nangona yayingakwazi ukuba isebenze kakuhle kuba umbane wawuyichaphazela kodwa yakwazi ukuba indibeke kwinqanaba elithile abanye abantu abangakwazanga ufika kuloo kuba bona mhlawumbi bebalala okanye mhlawumbi bengakwazanga ukufumana ulwazi endalufumana.

Ngemini ndandithenga ngayo idatha efowunini yam kwathi kanti ndinoonombolo ezimbini ezomnxeba. Ndathi ndithenga i-airtime ndithengela u-sim one kanti ndithengele enye iSIM card and le sim card, futhi le sim card yayityala. Loo nto yaba buhlungu kum ndafunda ukuba phambi kokuba uthenge nantoni kwifowuni yakho kufuneka uqale ujonge kabini ukwazi ukuba ube sure ngeendaba zakho.

Xa abasebenzi bechitha ixesha elinintsi kwi-social media bangakwazi ukuba balibale ngabantu ababancedayo, abantu abafaka imali kwishishini. Enye into engenzeka bangafunda izinto ezingenza uba zitshintshe usuku lwabo, babone okanye abanye abantu ngenye indlela kuba beve into ethile kwi-social media. Yiloo nto ke kufanele abantu bangayichukumisi u-social media, emsebenzini ethile kodwa.

Bubulumko kuba ngamanye amaxesha abantu xa befunda kufuneka bakwazi nokungena kwi-social media bajonge amagama athile abangawavisisiyo.

kukuba abanye abantu bayayazi ukuba soze bakwazi ukudibana. Abanye abantu abacingi ukuba into eyenzeka kwi-social media iyakwazi uba umntu imchaphazele enyanini kwilizwe esiphila kulo.

Ndingazama ukubabonisa ukuba i-intanethi, ndingazama ukubabonisa ukuba i-intanethi akuyo ndawo eyinyani yindawo eyenzelwe ukuba bahlale bephazamisekile engqondweni. Kanti inyani kukuthi uhlale uzicinge ufuna ntoni ulandele le nto uyifunayo ebomini.

Ezinye zeengxaki, ezinye zeengxaki ezivelayo kukuba abantwana bakwazi ukubhalela abantu abadala nabantu abadala bakwazi ukubhalela abantwana abesini ezingafani. Kulapho khona kuvela izinto ezifana noo-rape nokuthi abantwana bakhulelwe besebancinci okanye badlwengulwe.